Umntwana angangena kwi-social media ze apowuste ngobomi bakhe. Mhlawumbi afote ikhaya lakhe okanye amane echaza ukuba uhleli yedwa endlini abazali abekho. Okanye uyaphi na azibonakalise imifanekiso yakhe nto leyo inokubeka ubomi bakhe esichengeni. Xa enokuchaza ukuthi ushiyeke yedwa ekhayeni kungalula ukwazisa ootsotsi ukuba uyedwa bangaza ke baze kumhlasela okanye benze nantoni na enokumenzakalisa. Bangaza kuzo kuqhekezwa ekhayeni kuthathwe zonke izinto ezibalulekileyo zabazali baphele bemlimaza naye.

Azange ndambona umntu ekhusela okanye emela abaxhatshazwayo kwi-intanethi, kodwa ndiye ndive nje iingcebiso zokuba abantu bangathini na xa bexhatshazwa kwi-intanethi. Baye bacetyiswe ke ukuba umntu angavula ikheyisi emapoliseni apho anokumbamba khona lowo umbhulishayo kwi-social media okanye kumakhasi onxibelelwano. Kodwa banqabile abantu abalwela abo bahlukunyezwayo.

Ndingasoloko ndithetha ngezinto ezingundabamlonyeni. Ndisoloko ndithetha ngezinto ezidla umzi, ndithethe ngezinto ezinomdla okanye ezo abantu basoloko bezixabisile okanye ezo basoloko benqwenele ukuva ngazo kakhulu. Ndingazenza nam ndibe ngumntu okhangelekayo ebukeka kakuhle khona ukuze babe nomdla wokuya kwikhasi lonxibelelwano lwam. Ndingasoloko ndisenza nezinto ezizi-jokes, ezihlekisayo khona ukuze bathi abantu xa banxunguphele bathi bakuya kwikhasi lam lonxibelelwano bafike bahleke bonwabe. Loo nto ingabenza babe nomdla kakhulu.

Unomathotholo ubaluleke kakhulu ingakumbi kubantu abasezilalini ngoba bona abanayo i-intanethi. Ewe, ulutsha alunaxesha lanomathotholo ngenxa ye-intanethi kodwa kusekho abantu nabanye abalulutsha abasezilalini abasokola kakhulu inethiwekhi. Oonomathotholo ke mabangaze bayekwe ngoba baluncedo kakhulu. Bahambisa iindaba, bahambise imiyalezo ebalulekileyo nengxamisekileyo kwabo bangakwazi ukufumana i-intanethi. Luninzi ulwazi olufumaneka ngonomathotholo, kuninzi abantu abakufumanayo koonomathotholo kwaye abantu benemisebenzi ngenxa yoonomathotholo.

Abantu banesithukuthezi, bayathanda ukufuna ukuduma ngezinto ezingekhoyo. Abanye benza le nto kuthiwa yi-cyber bullying. Baqambe iindaba ezingekhoyo zobuxoki ngabantu. Abanye abaphangeli abanamisebenzi ngoko ke yindlela abachitha ngayo isithukuthezi. Abanye bayanyelisa nje amagama abantu, bahambise iindaba ezi zobubuxoki ngamagama abo.

Kulula ukufumana umculo kuSpotify ngokuba iephu yakhe ayisokolisi kakhulu. Amaxesha amaninzi ufumanise uba bonke abantu basebenzisa uSpotify. Uyakwazi ukuziyilela okanye uzigcinela uhlobo lomculo owuthandayo. Ngoko ke yiloo nto abantu abaninzi besoloko besebenzisa uSpotify. Nam ndingomnye wabantu abathanda uSpotify ngenxa yendlela ekulula ukumsebenzisa ngayo.

Ndithanda ukubukela uShaka. Ndithanda indlela amaZulu aphila ngayo, indlela abaluxabise ngayo ulwimi lwabo namasiko awo.

Bantu abatsha, lilungelo lakho ukuba wonwabe kumajelo okuncokola. Wonke umntu unelungelo lokuba onwabe kwaye angaxhatshazwa kumajelo okuncokola. Abantu ke bayathanda ukuthi xa bafuna ukongeza abalandeli babo babhulishe abanye abantu okanye baxhaphaze abanye abantu. Unelungelo ke lokumbamba umntu oziva ngathi uyakuxhaphaza uyomvulela ityala emapoliseni. Angabanjwa avalelwe ngenxa yaloo nto, lilungelo lakho ukonwaba naphi na.

Ndingacaphuka kakhulu kwaye ndinganoxinzelelo ngoba kaloku umsebenzi wam andizukwazi ukuwenza xa iWi-Fi ingasebenzi kakuhle. Ndingaziva ndikhathazekile kakhulu ngoba loo nto iza kundimoshela ixesha ndibe ndilindele okokuba mayisebenze kakuhle iWi-Fi leyo.

Elona khasi lonxibelelwano ndilisebenzise kakhulu nguWhatsApp. UWhatsApp yindlela ekhawulezayo yokunxibelelana nabantu. Uyakwazi ukutsala umnxeba usebenzisa uWhatsApp. Udlulisa umyalezo ngokukhawuleza, akatyi airtime eninzi, akatyi idatha eninzi. Kulula kakhulu ukunxibelelana nomntu uncokola kangangoko ufuna ukuncokola xa umfowunela ngoWhatsApp.